Lokhu kungakhuphula imiphumela yezokuthutha ngoba abantu abadala bayakwazi kuya ezindaweni njengasedolobheni ngayo ikuthutha komphakathi.

Yebo, ziyafika kubantu abakhubazekile, zifika ngeposi mhlawumbe noma okunye kufika kufike ngomakhalekhukhwini.

Izinselela engabhekana nazo ukuthi, uloliwe awukwazi ukumubheka komakhalekhukhwini ukuthi usekuphi futhi awunalwazi ukuthi ungaw'qopha kanjani ukuze uthole ukuthi ukuphi nendawo.

Cha, ngisho ukuthi cha ngoba, angikaze ngibe nemoto.

Umphakathi ungaqasha umuntu ozoba umshayeli ukuze ashayele imoto noma ibhasi elizohambisana abantu abadala endaweni ethile, ngoba ngiyacabanga ukuqasha umshayeli kuzowenza abantu abadala bazizwe bephephile.

Intuthuko engingayiphakamisa ukufaka into yokukhuluma mhlawumbe erenki ukuze ngibazise ukuthi mhlawumbe itekisi lethu elihamba ngalesi sikhathi, elinye lifika ngalesi sikhathi. Ngingafaka nje into okungathi i-speaker esiphezulu esizokwazi ukwazisa abantu abazogibela, abazogibela itekisi ukuthi umzila uhamba kanjani.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ukuthuthukisa ulwazi kanye nesikhathi, ngokufaka isikhathi sangempela, ebhasini nasemaphepheni kufakwe nomabonakude, la ekubekwa khona izikhathi zebhasi.

Umsebenzi kahulumeni ukwenza isiqiniseko ukuthi, imigwaqo inakekeliwe ngoba kumgwaqo kunento ekuthiwa i-tollgate. Lokho kukhokhelwa abashayeli bey'moto, leyo mali abayikhokhela ama-tollgate iyona imali ekumele yenze isiqiniseko sokuthi, imigwaqo isesimeni esikahle.

Yingoba abantu abadala banolwazi oluthile mayelana nezokuthutha zomphakathi, yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi bafakwe ezindabeni zokuthutha zomphakathi.

Bengizizwa ngikhululekile ngoba uma ushayela imoto iphethe abantu abadala, ushayela ngokucophelela futhi ushayela ngendlela efanele.

Umgibeli ophikisana nenkokhelo mthwalo, ngingabhekana naye ngokuthi ngimtshele imigomo nemibandela yenkampani. Uma umgibeli ehluleka ukulandela leyo mthetho, shuthi uyahlika akahambi ngebhanoyi, akahambi ngalo.

Kungadala ukuthi ngingabi nomndeni wami isikhathi eside. Futhi izindleko kuzokhuphuka imali yokubhadala i-toll ngoba kuyoba nama-toll ama-toll amaningi endleleni.

Cha, akunamthelela esinqumeni sami sokuthenga imoto ngoba, iphethiloli iyakhuphuka ikhuphuka nyanga noma unyaka nonyaka.

Izithuthi zesonto kubantu abadala ziqhathaniswa ngokuthi azibizi imali ephezulu ngoba, imoto isuke ihambisa abantu abadala futhi abantu besonto.

Ngingaqinisekisa ekutheni uma kuyisikhathi samakhaza, abantu laba engijwayele ukuba hambisa emsebenzini ngetekisi, ngibalande emakhaya kubo. Lokho kuqinisekisa ukuphepha.

Umehluko okhona phakathi kwaley'nhlanga zombili ukuthi laba bantu abadala, abafani nala bantu besonto ngoba abantu besonto kukhona abadala nabancane. Iwona umehluko lokho.

Uma ngizothatha uhambo olunama-toll akuvamisile ukuthi ngiphathe imali ephelele yama-tolls, ngiphatha imali engaphezulu ukuze uma ngibhekana nenkinga enjena ngikwazi ukuyixazulula ngokukhulu ukushesha.